Angakwazi umntu ukufunda ezinye iilwimi, kodwa ezi akazazifumana ezi akazozifumana kwiinkonzo zostrimisho aziphelelanga. Izawufuna afune noba ziincwadi okanye umntu ozawukwazi ukuqhubekeka naye amfundise. Kodwa kukhona abantu abanengqondo yemveli, abakwazi ukukhawuleze babambe izinto ngaphandle kokufundiswa ngomnye umntu. Kodwa kuyafuneka ubenomntu oyaziyo olaziyo olo lwimi azokwazi ukukucacisela amanye amagama, uzowazi uba amele ntoni. Xa uthetha le nto, ithetha ukuthini.

Ndingayivula kwi-internet cafe kule ndawo endihlala kuyo. Kwenzele wonkumntu azokwazi ukufikeleleka ukufikelela kuyo, akwazi ukwenza ezinye izinto ezifana njengee-assignment zesikolo, ukuthumela ii-email, ukufuna imisebenzi efowunini. Ndingavula i-intanethi kwingingqi yam ndifake iWi-Fi, abantu bazokwazi ukufikelela kuyo. Okanye nasecaweni, ndiyifake nasecaweni bazokwazi ukufikelela kuyo. Umntu ayazi uba uzawuthi eze esecaweni, xa iphuma inkonzo akwazi ukwenza izinto zakhe ezifana nesikolo nezinye nezinye.

IWi-Fi engahlawulelwayo yasekuhlaleni iyabanceda abanye abantwana abafundayo. Umzekelo, masithi kunomntana owenza umatikuletsheni, akakwazi kuthenga idatha. Laa Wi-Fi iyingenelele azokwazi ukusondela kuyo axhulumanane nayo enze into zakhe zesikolo. Kanti nabanye abasuka kwiidyunivesithizi abe engenamali yedatha uyakwazi ukuxhoma kulaa Wi-Fi enze umsebenzi wakhe, akwazi ukufaka umsebenzi wakhe wesikolo, akwazi ukubhala nama-assignment awesikolo. Kuyayidlala indima enkulu loo Wi-Fi.

KuShowmax ndiye ndithande ukubukela amabali amafutshane kodwa anemfundiso, nam azawukwazi ukundikhulisa. KuNetflix ndiye ndithande ukubukela ezi movie zaphesheya ezimnandi ke kodwa, hayi ezesabisayo.

Akunyanzelekanga uba iindaba zabantu abadumileyo sisoloko sizazi, Ngoba kaloku kunabanye abantu fumanise uba bayazazi kodwa xa efika eluntwini, akazithethi ngolu hlobo azibona ngalo uyaziguqula. Siphele singabathandi abanye abantu ngoba ziindaba esizivileyo kanti thina asazi uba bekwenzeke ntoni, besingekho. Abanye abantu baye bazithethe kakubi iindaba zabantu okanye umntu ayithethe olu hlobo akafuna ukuyithetha ngalo, siphele thina simjonga kakubi okanye simjonga ngelinye ilihlo ngoba sive iindaba. Kanti hayi sizive ngolunye uhlobo olungalunganga. Ke ngoku akulunganga ukwazi iindaba zabantu.

Ndingamkhomba umntu uba makasebenzise uTelkom ngoba uTelkom uyafikeleleka, futhi ukhe abe nezipeshiyali ngamanye amaxesha. Nawe ungumntana wesikolo ungakwazi ukulithenga elaa datha laphayana futhi lifikeleleka nje linintsi. Liyakwazi ukuhlala, liyakwazi ukuzenza izinto ezinintsi alikhawulezi ukuphela. Mna ndingabacebisa uba bajoyine uTelkom.

Ibachaphazela ngokuba kaloku idolophu ezilalini zikude. Ifana neevenkile zakhona zikude, so bayachaphazeleka ngokuxhoma kwedatha, ukuxhoma kwamaxabiso edatha. Abanye abantu baye baphele bengakwazi ukulithenga okanye umntu engenamali kodwa ebefuna ukwenza into ebalulekile. Athi esakujonga le mali nemali yakhe azidibani, azidibani tu.